Mina hi mavonele ya mina ni vona onge, vadyuhari a va fanelangi ku va va hlayisa evana va vona lava va nga kula. Hikuva un'wana na un'wana loyi a nga na ID laha eAfrika-Dzonga wa kota ku va a nga tikumela ntirho, ene naswona entirho a swi vuli ku swi lava ku u thoriwa. Entirho u nga ti endlela e ntirho wa mavoko ku fana na vurimi. Vurimi a byi hluphi u nga ya emahofisini ya ku fana na ma-NYDA loko u vona leswaku a wu na mali yo ku tisungulela evurimi, va kota ku va ku pfuna. Kumbe u ya eka ndzawulo leyi sizaka hi swilo swa ku fana na sweswo, kambe xana eka vatukulu va vona nakona a swi fanelanga ku va va hlayisa hikuva, evana na vona va yi kuma e-social grant.

Ndhavuko wa mina wu vona swi ri swa nkoka swinene ku va u vulavula na munhu loyi a leteriweke hi ndlela leyi .

Swakudya leswi a hi swi dyaka le xikolweni hi mavonelo ya mina, ndzi vona onge swi aka miri hikuva a va swi sweka hi ndlela liya kahle naswona a va landzelela swileriso leswi va nga byeriwa leswaku va swi swekisa xiswona. Loko ni swi tsundzuka kahle a ku ri swakudya leswi swi kalaka swi nga talanga emafurha naswona a va nga cheli cheli eswilo swo tala leswi a swi ta kota eku khumba rihanyo ra hina. Hikokwalaho hi hete xikolo swi nga zangi swi hi vavisa rihanyo kumbe hi ri na ku vabyavabya hi mhaka swona swakudya leswi. Mina ni vona onge swi aka miri swinene, naswona swi na nkoka leswaku va ya mahlweni va hi phakela lomu swikolweni.

Mirhi ya xintu yi fanele yi tirhisana na mirhi ya manguva lawa hikuva, emirhi ya xintu yi na matimba lamakulu swinene hikuva yi tirhisa mihandzu leyi ya ndhavuko naswona loko swo tirhisana, swi nga va na matimba lawo saseka swinene.

Ndzi nga vutisa vaongori leswaku, mina ni nga faneriwa hi leya njhani etitliliniki?

Munhu i fanele a tekela enhlokweni swiletelo swa manwelo ya maphilisi hikuva, maphilisi loko u nga landzeleli swiletelo swa wona a ma koti ku tirha kahle laha mirini. Naswona u ta vona onge a va ku nyikanga swona maphilisi. Swi na nkoka swinene ku landzela swiletelo leswaku mavabyi ma kota ku tshunguleka. Ene naswona na rihanyo ra wena ri ta va ngcono.

Enkoka wa ku munhu a nga suki laha ku nga humelela kona emhangu ya movha i ku va, maphorisa ma lava ku fika ma teka exitatimende lexi xa swa ku ku humelela yini naswona ku va ku ri na vanhu lava va nga swi vona loko swi humelela, na vona va ta kota ku hlamusela leswaku ku humelele yini. Naswona ku va ku ri na vumbhoni leswaku u endlekele hi mhangu naswona yi endleke njhani, naswona swi pfuna maphorisa leswaku va kota ku vona leswaku loyi a nga na nandzu i mani.

Ndzi vona onge i vutihlamuleri bya mathicara ku tiyisa leswaku evana va dya swakudya swo aka miri hikuva, e vana enkarhini wo tala va va ri va ri na vona exikolweni kambe vatswari va sale ekaya. Hambiswiritani na vona vatswari swi lava va ya exikolweni va ya vona eswakudya leswi swi dyaka hi vana va vona. Loko i ri hi ku a va swi tsakeli va nga kota leswaku va khulumisana na swa ndzawulo ya swa ku fambelana na swakudya swa le xikolweni.

Titliliniki leti ti fambafambaka ti seketeriwa hi timali leti humaka ka US AID ti nga va enghozini swinene. Hambi swona to va ti ri enghozini ndzi na ku tshemba leswaku murhangeri wa Afrika-Dzonga i ta endla hinkwaswo leswi swi nga ni leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a kumaka e tiphilisi a kota ku va a ti fikelela.

Swi na nkoka leswaku va i hlohletela munhu loyi i vonaka na yena i wa xinuna leswaku va a ya a kambela nkarhi na nkarhi hikuva, eka vavanuna evuvabyi byi na ku tumbela hi matimba, byi hatla byi vonakala eka vanhu va xisati. Se tanihi munhu wa xisati swi na nkoka leswaku i hlohletela munhu wa wena leswaku a famba a ya test-a leswaku, loko a kumeka i ri hi ku i wa vabya, a ta kota ku sungula e-treatment ya yena ka ha ri na nkarhi.

Ndzi vona swi ri na nkoka swinene ku ri vaendli va mathekisi va endla i ku va na xiyenge xo karhi lexi xi nga va pfunaka evanhu va ku famba hi ma-wheelchair-na. Eka mathekisi, swi lava va endla e xipeyisi lexi eneleke leswaku va ta kota ku tshama va tlhela va veka na eswitulu swa vona.

Loko ndzo kuma tiphilisi to sivelambeleko ekamareni ra n'wina wa mina, ni nga tshama hansi na yena hi vulavurisana hi timhaka leti. Naswona ni nga tlhela ndzi n'wi tsundzuxa leswaku eku sivelambeleko a swi vuli leswaku u sivela na mavabyi man'wana lama ma nga kona. Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya etliliniki a ya kota ku kuma ndlela yo a nga kota ku sivela e mavabyi hikuva, na mina ni ta va ni swi vona leswaku n'wana se i kurile a ni.

Swikolo swi fanele swi khoma eswakudya leswi swi akaka emirini ntsena hikuva vana loko va ha ri vantsongo vona a va koti ku tihlamulela ene naswona a va swi tivi leswaku eswakudya leswi swi aka rihanyo kumbe leswi swi veka rihanyo ra hina enghozini hikokwalaho mathicara ma fanele ma endla eku ya antswa hi ku va veka eswakudya leswi swi akaka rihanyo ra vana ntsena.

Vanhu va nga tiyisisa vatsoniwa emiehleketweni na le moyeni hi ku va va va seketela eka swilo hinkwaswo leswi va swi endlaka. Naswona va va komba leswaku na vona i vanhu kambe xana ha va rhandza hi tlhela hi va seketela, na vona va ta titwa va ri va nkoka hikuva vatsoniwa va na swintlhontlho leswi swo tala hikuva van'wani va va ahlula. Swi na nkoka swinene leswaku hi va komba rirhandzu.

Hi mavonele ya mina ndzi vona onge vadyondzisi va nga hlanganisa dyondzo ya swakudya eka kharikhulamu ya vona hi ku va va tsala e day plan, va tsala e eating plan. Leyi va nga ta kota ku yi veka etibodini leswaku loko va karhi va dyondzisa, ku fika nkarhi lowu wa leswaku va dyondzisa hi swona swakudya.

Hi mavonelo ya mina ni ngo vona.

Hi mavonelo ya mina ni vona onge eku yimbisiwa i swa nkoka swinene hikuva, swi sivela mavabyi yo karhi eka rihanyo ra vafana kumbe va nga hatli va khomiwa hi mavabyi yo karhi. Emavabyi lama fanaka na ti-STI, so swi na nkoka eka vavanuna leswaku va yimba.

Loko na laha rindze e va xilamulelamhangu, a ni fanelanga ni khomakhoma laha ku vitiwaka leswaku hi le crime scene. Xana loko ni vona onge ku na munhu loyi rihanyo ra yena ri nga le nghozini, ni ta n'wi pfuna ntsena loko ni vona leswaku emovha leyi a nga yi kwela yi le ku tshweni. Xana loko a nga ri enghozini, ni nge swi koti ku nghenelela ndzi n'wi khoma hikuva ndzi ta va ni hlurisa va nawu ku endla entirho wa vona.

Xa masungulo lexi ni nga ta xi vutisaka i ku ni nga vutisa ku ri ekhamphani ya vona yi rhigistariwile kumbe yi le nawini na leswaku yi nga xavisa swilo leswi va swi xavisaka ke? Hikuva a ndzi lava ku veka e rihanyo ra mina enghozini. Nakona lava navetisaka swilo eka inthanete enkarhini wo tala i kumeka leswaku eswilo swa vona a swi le nawini.

Ndzi vona onge emimirhi ya xintu yi nga horisa mavabyi lamakulu yo fana na HIV and AIDS, ntsena loko u endle e swivulavisiso ku vona leswaku e mirhi lowu wa fambelana na mavabyi lawa ke. Naswona xin'wana na xin'wana xa endleka loko u landzelela enawu, naswona u fambisa swilo hi kahle.

Ku yimba eka vanhu va xinuna swi na nkoka ngopfu, naswona swi sivela mavabyi lawo tala la wo fana na ti-STI na ti-STD-na. Loko munhu wa xinuna a kumeka a yimbile, a mavabyi yo tala a ma na matimba leswaku ma nga kota ku n'wi nghena hi xihatla. Kambe loko a nga yimbanga ma kota ku hatla ma n'wi nghena hi xihatla ene naswona a nga kota ku va a tluleta muhlekisani wa yena.

Mina ndzi vona onge nkunguhato wa mindyangu ematikoxikaya a wu kumeki hi ku hetiseka hikuva, u kuma leswaku eka miganga ya kona ku tshama vanhu va ku tala. Ene naswona u kuma leswaku titliliniki ta kona i ti ntsongo ene a ti talanga, so u kumeka leswaku vanhu vo tala a va koti ku fikelela eka titliliniki teto.

Hello. Ndzi kombela eku pfuniwa eka mhangu ya movha leyi ni hetaka ku yi vona. Ndzi kombela ku ta pfuniwa hi xihatla hileswaku ku na vanhu lava va nga vaviseka, naswona e rihanyo ra vona ri le nghozini. Va vaviseke eku tlula mpimo, ndzi kombela ku pfuniwa hi xihatla lexikulu.

Ni nga va dyondzisa leswaku makhombo ya switirhisiwa swa gezi swi tele swinene naswona swi lava va switirhisa hi vukheta. Naswona ni nga va dyondzisa na leswaku loko va ya humelela hi mhangu, va fonela va xilamulelamhangu hi ku hatlisa.

Tiko ra hina ri nga va tiko ra kahle lerinene hikuva un'wana na un'wana a nga a nga kumeka mpfuneto hi nkarhi lowu a wu lavaka naswona e vanhu a va nge give up i loko va ya etitliniki va kuma leswaku ku na vanhu lavo tala va ta swi tiva leswaku hambi no tshama ku ze ku ya fika nkarhi wa ku va late va ta ndzi pfuna.

Mina emugangeni wa ka mina ndzi vona ku ri na nkunguhato swinene hikuva vantshwa va swi kota ku ri va ya va ya kuma mpfuneto naswona i mpfuneto wa kona hi tindlela leto hambanahambana naswona va khetha leswaku va lava empfuneto wini wa koho.

Tinxaka ta vuvabyi bya gome i vuvabyi byo fana na vo depression na anxiety e vuvabyi lebyi byi tshikelela e miehleketo ya wena byi ku endla leswaku i hanya vutomi bya wena u nga ha tsakanga.

Mina ndzi vona onge a yi fikeleli mali leyi ku fikelela mpfuneto lowu wu lavekaka hikuva swilo se swa durha timhaka ta-inflation na tax swi le henhla swinene naswona ndzi vona onge swi lava va yi engetela.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi bya miehleketo naswona i vuvabyi byin'wani byi nga dangerous ngopfu naswona swi lava u kuma munhu loyi u nga ta vulavulaka na yena munhu wa ku va a swi dyondzerile.

E switandzhaku swo tirhisa DEPO i ku u nga tikuma u nga ha voni masiku ya wena naswona swi tlhela swi ku endla leswaku e khwiri ra wena ri kukumuka naswona i nga tlhele i pandziwa na hi nhloko ku ve u va na ti-moods swings kumbe swi ku endla leswaku u titwa onge u bihe emirini.

Mina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva munhu o nge mu tivi leswaku xitetasi xa yena xi ri yini naswona hi ndlela yeleyo hi sivela eku papalata mhaka xitsongwana lexa HIV and AIDS.

E dokodela wa ku ka a nga ri enawini a nga na layisense kutani u ta n'wi vona hi swona loko u hlangana na dokodela u twa onge a wu mu tshembi mu kombeleni a mi komba elayisense ya yena leswaku u ta kota ku tiyisiseka swa ku doctor lweyi i wa le nawini.

Xa masungulo lexi ni nga ta mi tivisaka xona i munhu luya ku pfinyiwa ni nga n'wi tivisa leswaku a hi nandzu wa yena loko va swi humelerile eka yena naswona ni nga tlhela ndzi n'wi vutisa e xivutiso xa ku loko a ta pfinyiwa a mbale swimbalo swa njhani naswona i kotile ku ya exibedhlele kumbe njhani a ta kota ku siveriwa.

Loko munhu a khomiwe hi TB hi n'wi vona hi ku khohlola ku tlula mavhiki manharhu naswona a tlhela a twa ku vava loko a khohlola naswona ku va xikhohlola xa vona xi huma xi ri na ngati na ku juluka loko va etlele navusiku.

Mina e vonelo ra mina i ku ndzi nga lava vana va xikolo va ya mahlweni va swi tirhisa ku va va sivela e mbeleko naswona va tlhela va tsundzuxiwa leswaku va lava ku tlhela va sivela na mavabyi hikuva ku sivela mbeleko a swi vuli leswaku u sivele mavabyi.

Mina ndzi vona onge a wu pfuni hi ku hetiseka hikuva i vona ka tindhawu tin'wani va kha va tsandzeka ku famba hi switulu swa vona swa mavhilwa ku fana na le ti-colleges i kuma i vona vanhu va hluleka ku fana na le emathekisini a va koti ku khandziya kahle hikuva a ku na xipeyisi lexo ringanela.

Mina ndzi vona onge swi bihile swinene hikuva i veka rihanyo ra yena ekhombyeni hikuva loko u nga yimbanga mavabyi ma ku nghena simple.

Mina ndzi vona onge muongori i hoxisile swinene hikuva se i papalaxa vuvabyi bya Gezani ene naswona vuvabyi bya munhu byi lava yena a swi lavi leswaku vanhu va swi twa.

Munhu a nga ti sivela eka ku tluleriwa hikuva a tirhisa e protection leyi vitaniwaka hi ku i jazi ra mukon'wana.

Tindlela leti nga kona ka swa vukorhokeri bya ku wisa i ku loko se u wisile i kota ku va i kuma munhu loyi a ku hlayisaka naswona i kote ku va a ku tsundzuxa leswaku i teka tiphilisi ta wena naswona va endla sure leswaku va nakekeliwa.

Mina ndzi vona onge yi vangiwa hi peer pressure kumbe swin'wani swi vangiwa hikuva munhu a nga tirhi wa tshikeleleka emiehleketweni hikuva n'wanuna hi yena nhloko.

Nhloko ya xikolo a ndzi kombela leswaku mi ndzi pfumelela leswaku ndzi endla e nghadi leyi nga ta hluvukisaka laha mugangeni wa ka hina hikuva vana vo tala va laha swikolweni leswaku va kuma kona swakudya hikuva swiyimo swa le makaya a swi maki.

E mirhi leyi u nga le nawini mi ta wu vona hikuva wu ri na xitika xa va ndzawulo ya ya swa rihanyo naswona va va va tsarile e vuxokoxoko bya ku tala leswaku swi endla ku u vona leswaku swi le nawini.

Eka munghana mina ndzi vona onge e mati lama a ma nga tirhi hi ku ya hi ndlela leyi va vuriwaka leswaku ma ti tirhisa xiswona naswona mina a ni voni ku cinca eka miri wa mina hikuva i khale ni kha ni ma nwa e mati lawa.

Ndzi nga va khutaza hikuva ndzi va vekela xisibi etoilet na mati leswaku loko va huma va kota ku hlamba mavoko ya vona ndzi tlhela ndzi va vekela na sanitiser leswaku va ta kota ku ti sanitiser.

N'wana i fanele ku ya exikalwini leswaku a ta kota ku pfuniwa i pfuniwa hi swilo swa ku tala leswaku a ta kula rihanyo ra yena ri ri kahle naswona va tlhela va va sivela mavabyi kumbe mintungu yo karhi leyi nghenaka vana.

Switandzhaku swa nkarhi wo leha swa COVID-19 i swilo swa ku fana na ku khohlola ngopfu naswona i tlhela i pfaleka xifuva naswona i nga vi na taste ya swakudya i tlhela i khoma na hi ndzhululwani.

Ndzi nga ya na mahlweni na yena hi endla vuxaka ntsena loko o pfumela leswaku hi ya etliliniki va hi nyika ti-advices leswaku na mina ni ta kota ku tiva ncono hi xitsongwatsongwana lexi leswaku hi ta ya mahlweni hi hanya kahle ene naswona ndzi nga tsakela ku va a kotile ku ndzi byela leswaku i na xitsongwatsongwana na mina ni nga ya ni ya kamberiwa.

COVID-19 yi nge dlayiwi hi ku hlamba hi mati ntsena yi lava leswaku u hlamba na hi xisibi leswaku ti-bacteria leti ti ta kota ku fa i tlhela i sanitiser.

Switandzhaku swa kona mina ndzi vona onge i nga tikuma i rivele ku nwa maphilisi lamaya hikuva a swi lavi i tlurisa loko i tirhisa wona swi lava i ma teka siku na siku.

Entirho lowu muendli wa mirhi etikhemisi a wu endlaka eku lawuleni ka switandzhaku swa mirhi i ku va va kota ku tsala exiphephana leswaku va ku tivisa ku ku loko i phuze emirhi wo wa ku ringana na lowu i nga va se i ndlhuriserile kumbe i phuze murhi lowu wo ringanela naswona va ku byela leswaku loko wo va na switandzhaku swo karhi tsutsumela i vuyela eka vona.

Madokodela ma nga hunguta ekhombo ra switandzhaku leswikulu swa mirhi hikuva va maker sure leswaku murhi lowu a wu na dosage ya le henhla leswaku hambi munhu o ringeta eku eku ndlulisela a nga vi na switandzhaku leswo chavisa.

Hi ku ya hi vutivi bya mina vuvabyi bya dementia i vuvabyi lebyi byi hlaselaka vadyuhari. I vuvabyi lebyi hlaselaka e miehleketo i kuma leswaku va va va na ku rivala swilo.

Eya a ndi ta swi endla a ndi ta nwa e mirhi leswaku ndzi ta titwa ndzi ri ngcono hikuva anxiety ya karhata swinene naswona yi heleketa yi ku vangela i ntshikelelo wa miehleketo.

Makhombo ya ku tirhisa mirhi yo hunguta ku karhateka hi ndlela yo biha i makhombo lama chavisaka swinene hikuva i tikuma like se i nghenelerile ngopfu eka medication yaleyo i nga ha koti ku hanya without yona.

Emirhi leyi talaka ku heleriwa hi xitolo eka tliliniki ta le makaya i murhi wa mukhuhlwana hikuva vana vo tala va tshama va khomiwe hi mukhuhlwana naswona hi leswi endlaka leswaku wu hela mirhi lowu wu nga kumeki.

Mina ndzi vona onge miganga yi fanele yi va yi yi vulavula ngopfu hi ku tshunguriwa ka vuvabyi lebyi naswona swi ta endla leswaku vanhu va nga vi na tingana loko vo va khomiwe hi vuvabyi lebyi va kota ku vulavula na vanhu van'wani va ta kota ku antswa.

Mindyangu yi nga seketela vavabyi lava vadyuhaleke lava langutanaka na switandzhaku swo biha swa miri hikuva va vulavurisana na vona va tlhela va yingiselana i tinkingha ta vona leti va nga langutisana na tona naswona va tlhela va va seketela leswaku va ya titliliniki va ya kuma support leyi yi nga helela.

Mali ya social grant a yi enelanga hikuva swilo swa durha la Afrika-Dzonga naswona e swilo swa vana swi tlakukile hi ndlela leyo hlamarisa swinene hikokwalaho ni ngo ndzi vona onge a yi enough mali ya social grant.

Eya mina ndzi vona onge swi swi lulamile ku vatsoniwa hi ku hambanahambana ka vona va holeriwa mudende ntsena loko va ta kota ku tlhela va va hlayisa va nga va dyeli e mali ya vona. Loko va va hlayisa hi ndlela leyo lulama ndzi vona onge swi tshamisekile hikuva loko vo va tshika va tiholela va fanele va teka e mali va ya xava swilo swa ka swi nga ri enawini swilo swa ku fana na swidzidziharisi kumbe byalwa.

Ndzi nga mu seketela swinene munghana wa mina. Loko o va a chava ku sungula e mirhi yo hunguta ku karhateka ni nga n'wi tsundzuxa hikuva ndzi vona leswaku ku karhateka ka xanisana swinene. Ni nga mu byela leswaku loko u kuma vutshunguri i ta hanya evuton'wini lebyi byi nga byi nga lulama naswona i ta hanya kahle a nga ha karhateki emiehleketweni.

Swikolo swi nga dyondzisa hi ndlela leyo saseka swinene. A swi lava ku va e na siku ra swa ku va dyondzisa hi swona ntsena a va dyondzisi hi swin'wana hikokwalaho ka ku vana a va ta kota ku vona leswaku emhaka leyi i ya serious naswona a va ta yi tekela enhlokweni swinene.

Mina ndzi vona onge loko ku tele ngopfu eswibedhlele swi endla leswaku e vanhu van'wani va nga koti ku swinene. Mina ndzi vona onge a fanele va veka e switulu leswi nga ringanela leswaku un'wana na un'wana a ta kota ku tshama hansi a tlhela a folela naswona mfumo wu tlhela wu qacha madokodela ni ma-nurse lavo tala leswaku va ta kota ku hatla va pfuna evanhu.

Mina ndzi vona onge i khombo ro tirhisa mirhi yo tlula mpimo eka vavabyi va vuvabyi hi dementia i ku va nga kala va nga ha vi right emiehleketweni kumbe va nga vhela vonaka ingaku va lahlekela hi miehleketo wa vona hikuva emirhi luwa u ta va wu va wu va affect-a swinene.

Switandzhaku swa khumbana swinene hikuva swi nga ku endla leswaku se i chava na ku teka e mirhi wa wena hi mfanelo hikuva i va i hleketa leswaku u ta va na switandzhaku leswiya loko wo nwa emurhi lowu futhi.

Emirhi leyi lwisanaka ni ntshikelelo wa mianakanyo yi pfuna vanhu hi tindlela leti to hambana hikuva van'wani ya va pfuna leswaku va kota ku relax-a naswona va ehleketa kahle kambe van'wani wu nga endla leswaku va hleketa e swilo leswi leswi kalaka swi nga ri kona kumbe ku kona ku hallucinat-a.

Mina ndzi vona onge ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri swi hoxa evuton'wini bya vanhu enghozini swinene hikuva van'wani a va kumi ku tshunguleka va tlhela va jika va vuyela emakaya va nga kotaka ku tshunguleka ene van'wani va vabya hi ti-chronic illnesses.

Swintshuxo swa matiko ya misava leswi nga kona eka ku durha ka mirhi ya ku tlakukeke i ku hi yona inflation kumbe tona ti-tariffs hi leswi endlaka leswaku emirhi yi tlakuka hikuva e mirhi yin'wani yi huma ematikwenimambe naswona swa ma chajiwa leswaku yi kota ku fikelela etikweni ra hina hikokwalaho hi durha.

Mina ndzi vona onge endhavuko wa ha salele ndzhaku swinene eku lemuka ka rihanyo ra miehleketo ka vanhu especially ka vantshwa va hina hikuva va ha khomile maendlelo lamaya ya khale kambexana evantshwa va karhateka swinene hi ntshikelelo ya swa miehleketo.

Mina ndzi vona onge mfumo wu nga endla gcono hikuva va fambisela vanhu lava va tshamaka ematikoxikaya e swilo swa ku fana na ti-mobile clinics leswaku va ta kota ku tshunguleka.

Mina ndzi vona onge va fane va va seketela hikuva va nga tshembeli ka ku tirhisa e mirhi wa ku tshungula miehleketo naswona swi lava va tlhela va kota ku tilawula vona hi voxe leswaku e ntshikelelo lowu wu nga va karhati swinene.